Umthelela osobala kakhulu ukuthi uma umnikazi wepholisi noma umuntu ofakwe e-pholisini, eshona phakathi nesikhathi sokulinda umshwalense ngeke ukhokhe inzuzo. Lokhu kusho ukuthi umndeni kungadingeka ubhekane nezindleko zomngcwabo ngaphandle kosizo lwemali oluthenjiswe yona umshwalense.

Umkhawulo wokuthi uma omunye esebenzisa imali engaphezulu kwalesi samba kumele uxoxe ngakho nomunye kuqala. Vumelana ngokuthi kuzo buyekezwa nini isivumelwano, isibonelo, njalo ezinyangeni eziyisithupha, noma uma kukhona ushintsho olukhulu emalini engenayo noma ezimweni zokuphila.

Izinga lenzalo libalulekile kakhulu ekunqumeni ukuthi izokubiza malini imoto yakho sekukonke. Uma izinga lenzalo liphezulu, uzokhokha imali eningi. Ngenzalo, esikhathini sonke semalimboleko ngisho noma izitolimente zakho zanyanga zonke zingabonakali, ziphakeme kakhulu. Ngokuphambene, izinga lenzalo eliphansi lisho ukuthi uzokhokha imali encane isiyonke.

Umshwalense wempilo wesikhathi esithile, lokhu uhlobo lukunikeza umshwalense wesikhathi esithile. Isibonelo iminyaka engu-ten, engu-twenty noma engu-thirty. Uma ushona phakathi naleso sikhathi, abahlomulayo bakho bathola inkokhelo. Uma lesi sikhathi siphela usaphila, umshwalense uyaphela futhi awutholi lutho. Ngokuvamile lona ushibhile kune-whole life insurance.

Uma umuntu enezikweletu eziningi ezinezinga eliphezulu lenzalo, imali mboleko yomuntu siqu enenzalo ephansi ingasetshenziswa ukuhlanganisa lezo zikweletu zibe inkokhelo eyodwa ngenyanga. Lokhu kungenza kube lula ukulawula izikweletu futhi ekugcineni kunciphise inani lenzalo ekhokhelwayo.

Amabhange kufanele abe sobala kakhulu futhi ahlinzeke ngalo lonke ulwazi oluhambisana ne-APR ephelele. Ukuhlanganisa zonke izinkokhelo nezinzalo ukuze amakhasimende akwazi ukwenza izinqumo ezinolwazi, izikhangiso kufanele zibe sobala futhi zisebenzise ulimi oluqondakalayo.